Ndingenza iimveliso ezifana neempahla zoboya, imithwalo okanye iintsontelo. Ndize ndithengise kubathengi okanye kwiimarika zasekuhlaleni ngoba uboya begusha buyabiza.

Ukugonya kunceda ukukhusela imfuyo kwizifo ezosulelayo ezinokubulala okanye zinciphise umgangatho wemveliso. Xa imfuyo igonyiwe iyasinda kwaye ikhula kakuhle, nto leyo ekhokela kwimveliso engcono njengobisi, inyama, noboya. Kwaye imfuyo esempilweni iqhiza ikhiqiza iimveliso ezikumgangatho ophezulu, nto leyo efunwa ngabantu bangaphandle.

Hlanza iipesika zakho kakuhle ngamanzi acocekileyo, ufake iipesika emanzini ashushu. Ususe ulusu lweepesika ukuba uyakufuna okanye uzishiye zinjalo. Usike iipesika zibe ngamacwecwe okanye iziqwenga ezincinci. Ubeke iipesika kwitreyi yokomisa, ungazibeka kwiphepha le-wax okanye kwaye kwi-wire rack ukuze umoya unyuke kakuhle. Uzomise kwilanga uzibeke endaweni efudumeleyo apho kungekho luthulu iintsuku ezimbini ukuya kwezintlanu kuxhomekeka kwimozulu. Uzigcine kakuhle xa sele zomile zibeke kwikhonteyina evalekileyo kakuhle okanye kwiingxowa zokugcina endaweni epholileyo nethe zolo.

Kufuneka bafumane ukutya okunesondlo esaneleyo kuquka iprotheyini, amavithamini, kunye nekhalashiyam, i-calcium. Ukutya okusemgangathweni kuphucula imveliso yobisi. Ubisi lukhulu lulukhulu yamanzi ngoko ke kufuneka iinkomo neebhokhwe zifumane amanzi acocileyo ngokwaneleyo mihla yonke.

Kufuneka achaze ngokucacileyo ukuba ufuna ukwenza ntoni, uza kulima ntoni, uza kuthengisa phi, yimalini ayifunayo, kwaye iza kusetyenziswa njani. Oku kuyanceda xa efaka izicelo zemali.

Ewe, ngumbono omhle nokukhuthaza kakhulu ukufuna amava angaphaya kwesithathu seminyaka inkqubo yezolimo isebenza. Ngakumbi xa ufuna inkxasomali yokuyisela okanye ukuyiphuhlisa. Ukusebenza kwishishini lezolimo ixesha elide kukunceda uqonde imingeni, imiqobo, kunye neendlela zokuphumelela. Oku kwenza ukuba xa ufaka isicelo senkxasomali ulungele kwaye ubonise ukuba unokuqhuba kakuhle. Abaxhasi bafuna ukuthembela kumntu oya kusebenzisa imali ngendlela efanelekileyo. Ukuba unamava okwaneleyo bakholwa ngakumbi ukuba ishishini lakho liyakuphumelela kwaye imali abayinikezayo ayizukuchitheka, ayizukuchithwa.

Yimfuyo ekhula kakuhle kwimozulu epholileyo. Ikhula ngokukhawuleza kwaye inemfuno enkulu kwimarika. Zikulungele ukutyalelwa ekuqaleni kwekwindla kwaye zivelisa kakuhle xa kufika imvula encinci.

Ikhona i-NYDA ebizwa National Youth Development Agency ixabise ulutsha kuquka amanina ngeemfundo yezoshishino, uqeqesho, kunye neenkxasomali ezincinci. Kubekho i-DRDLR, Department of Rural Developments and Land Reform. Inikezela ngenkxaso kuluntu lwasezilalini kuquka amanina ukuze bafumane umhlaba, uqeqesho, kunye nezixhobo zokulima.

Xa kukho imveliso ephezulu efameni kufuneka abantu abaninzi bokunceda ekutyaleni ekunonopheleni kwezotyalo okanye izilwanyana nasekuthetheni okanye ekuvuneni. Oku kuthetha ukuba abantu basekuhlaleni bafumana imisebenzi ngqo kumafama.

Iihagu zingasoloko zikhathazwa zizifo ezifana neePorcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS, izilonda okanye ezinye izifo ezasulelayo ezinxulumene nokungcola. Iihagu zidinga ukutya okunempilo, okunamafutha, iprotheyini kunye nezondlo ezahlukeneyo ukuze zikhule kakuhle. Ungafumana ukungafumani ukutya okwaneleyo okanye kungafanelekanga kunokubangela ungakhuli kakuhle okanye ukugula. Iihagu zifuna indawo ecocekileyo, enomoya ococekileyo kwaye ingangenwa zizilwanyana ezifuywayo.

Izityalo nganye zidinga imozulu ethile efudumeleyo okanye epholileyo ukuze zikhule kakuhle. Ukuba umlimi uyazazi iinyanga efanelekileyo uyakutyala ngexesha elifanelekileyo aze afumane isivuno esihle.

Iindawo zokuhlala kufuneka zihlale zicocekile ukuze kungene izifo zikhuseleke emngciphekweni womlilo, izilwanyana eziyingozi okanye ukhohloka kwezindlu. Ukuhlala kufutshane nefama kunciphisa ixesha lokuhamba, kunciphisa udini, kwaye kunceda sisebenza ngexesha kwaye ngokuzimisela. Kufuneka kube khona amanzi okhusela nokuwaqinisekisa impilo yethu. Ukungabikho kwamanzi kuvelisa izifo kwaye kunciphisa umgangatho wokuphila.

Ewe, siyayixhela inyama apha kwifama yethu kwaye siyazingca ngomgangatho wayo. Sihlala sixhela kube kanye ngeveki ngoLwesithathu kusasa ukuze siqinisekise ukuba abathengi bafumana inyama entsha ecocekileyo nekumgangatho ophezulu. Ukuba nifuna ukuyithenga ngokuthe ngqo emva kokuxhelwa ninokubuya emini ngaloo mini kaLwesithathu okanye nisazise kwa ngaphambili ukuye ukuze siyigcinele imiqathango enifuna yona.

Umsebenzi kufuneka afumane ikhefu eliphakathi komsebenzi elingaphantsi kwemizuzu engange-thirty minutes emva kweeyure ezine zokusebenza, kunye neentsuku zokuphumla njengangeCawa okanye iiholide yesizwe.

Abalimi kunye nabavelisi bokutya bafumana ingeniso ephezulu nto leyo enyusa imveliso yasefama kwaye ikhokelele ekukhuleni kwe-GDP.

Ngaphambi kokuyithumela ndiqinisekisa ukuba inyama iqandisiwe kakuhle kwindawo yokugcina nehlangabezana nemigangatho yamazwe ngamazwe. Oku kuyayigcina ikwimo entle ixesha elide.

Ndiza kusebenzisa imatshini yokulima okanye izixhobo zesandla njengemingxuma okanye amakrelele ukususa ukhula phakathi kweendidi zezityalo.

Xa kungenayo imvula umhlaba uba womile izityalo azifumani manzi aneleyo kwaye oku kubangela ukuba zingakhuli ngendlela efanelekileyo.

Xa urhulumente exhasa amafama baqalisa ukuvelisa ngakumbi, nto leyo ekhokhelela ekuqesheni ekuqehsweni kwabanye abantu kwimisebenzi yezolimo, ukuthutha, ukupakisha, kunye nokuthengisa imveliso yabo.